Ukghari ngudadwabo lakababa.

Umafumeza mntwana ophiwa umakoti lokha nakunesimanje, kuthi nakunothiselwako naye

Ikaba iyinto esenzasi emathumbini. Lokha umntwana nakasesemncani iyabotjhwa.

Umlobokazi libizo ebabiza ngalo umakoti ngesimanje sakhe.

NguLombeni, nguKumbuza, nguMzangobe, nguMavulandlela kanye noMaphangela.

Lokha nasithi umkhwenyethu, sisuke sitjho umuntu othethe ukghari namkha othethe udadwethu.

Isimanje lisiko lokuthatha umakoti. Umakoti uyekhabo mkhwenyana ayokuhlala amalangana. Lapho umbatha ibhidi bamgubuzese. Kuba khona indawo ebamakhela yona ahlala kiyo ebizwa ngokobana ziintende, ahlale amalangana ngaphambi kobana azokubuyela kwabo kuqhubekwe ngehlelo lokutjhadisa.

Ikghororo yivunulo yesiNdebele, yabomma kanye nama-fourteen.

Yikomo kababa yokuhlaba ubukhazi.

Umqhele buhlalo obenzwe ngesikhumba obuthwalwa ehloko.

Umyezani ngumma obekwako ukuze asize umakoti begodu amfundise.

Ukuphakulula namkha ukungena kulokha umuntu okhambelwe mlingani aphiwa omunye emndenini.

Uthiywa ngebekhabo namkha ngugogwakhe wekhabo. Kuthi lokha naseyiwile inongwana, bamvakatjhele namkha beze bazomhlola bekhabo bamphathele izipho, bafike bamthiye igama.

Inongwane yinto eba sekabeni. Lokha umntwana nakaqeda ukubelethwa uba nento ekabeni ede esa-pipe bese into leyo kufuze ibotjhwe ukwenzela bona ikwazi ukuwa.

Icuba buhlalo obenzwe ngomncamo, obuthwalwa ehloko buthwala lisokana elisandukubuya entabeni.

Ikomo imvabayenyana yikomo ehlatjelwa abakhwenyana.

Usomkhwenyethu nguyise lakamkhwenyethu.

Ibhetjha iyisembatho esenziwe ngesikhumba esimbatha basegwabo. Simbathwa enzasi, sivala ngemva nangaphambili.

Isithole sakomisa yikomo eyibherha lakamma.

Umnqopho wesiko kukhulisa umsana abe yindoda. Ufundisa ngendlela efuze aziphathe ngayo begodu nehlonipho.

Ukuthamba kulokha umuntu ongubaba aphethe intonga namkha isibhuku sakhe kanye nesiviko abonga ebandla.

Basuke bende emzini munye namkha bathethwe bobaba bomuzi munye.

UNomrharibo ngumma kamrharibo namkha nguNosokana.

Ukuthokoza nokuthabela ukubelethwa komntwana umndeni uhlangana woke uthengele umntwana lo izipho begodu bamenzele imbeleko.

Inongwana yomntwana kufuze ibotjhwe, kube namanzana atholakala ekhemisi anande atjhatjhwa ngayo ukumvikela emagciwaneni, ukuze ifike lapho iwa khona.

Ubukhazi lisiko elenzelwa umakoti, nakabuyela ekhabo ngemva

Umhlolokazi ngumma okhambelwe ngubaba.

Usonkomo mkhwenyana.

Imbevula yikomo ethenga idini lakamakoti.

Amatjega yivunulo yabomma.

Isitjhibelabherha yikomo kamma kamakoti.

Uzila unyaka woke.

Iingungu ziingubhe ezenziwe ngesikhumba ezisetjenziswa kakhulukazi babantu abazizangoma.

Ibherha yikomo esikazi.

Ikumbese yingubo yamaNdebele enemibala efana neyezungu lekosi.

Isiphila sithelo esimilako esisetjenziselwa ukwenza izinto ezifana nepuphu.

Lilaliswa ekhabo ngoLosihlanu entambama namkha ngelanga ngaphambi kobana kube mngcwabo. Kuthi ngelanga lomngcwabo bamthathe bamuse emalibeni.

Kungombana umntwana igama liyamlandela. Igama eliphiwa umntwana libaluleke khulu ngombana kungilo elizositjela kobana umntwana loyo uyokhula njani.

Ikonyana lebherha yikomo esese yincani emntwana

Amapatlagwana ziinyathelo ezimbatha babantu bengubo.

Umrorho sithelo esihlaza esimila phasi esidliwako begodu esiyisitjhebo.

Abomma bavuma igwabo lokha ingoma nayiweleko ngesikhathi samagwabo.

Isititirimba siyisambatho esenzwe ngesikhumba esimbathwa babantu bembaji. Sifana tsi nesambatho sabantu bembaji sangaphasi.

Isititirimba siyisambatho sabobaba esenzwe ngesikhumba. Sifana tsi nesambatho sangaphasi esimbathwa babantu bembaji.

Yimbuzi yokwamukela begodu yokubika umntwana emadlozini namkha yimbuzi yembeleko.

Amalobolo ziinkomo ezikhitjhelwa umntazana ngaphambi kobana enziwe umakoti.

Ingwani iyinto ethwalwa ehloko.

Iporiyana yinto embathwa bobaba eyenziwe ngesikhumba. Bayihaga entameni ilenge esifubeni.

Uzila unyaka.

Kufuze abe nehlonipho begodu athome ukukhamba nabantu abasezingeni lakhe.

Umkhala buhlalo obuthwalwa ehloko obenziwe ngomncamo. Buthwalwa bomma namkha bentazana.

Irhabi yivunulo yabantazana besiNdebele. Irhabi limbathwa mntazana othombileko obizwa bona yi-fourteen.

Isikotjhi siyivunulo yabantazana esiNdebeleni esitjekela edinini.

Umdzegana yivunulo yesiNdebele kuziinrholwani ezincani ezifakwa edinini.

Umnayilana uyivunulo yesiNdebele imbathwa babantu bengubo.

Umgari yivunulo yesiNdebele yabomma.

Umadalanyana yivunulo yesiNdebele yomntazana oli-fourteen.

Umbhalo yingubo yesiNdebele enemibala ehlukahlukeneko.

Unokhethwabo yingubo yesiNdebele enemibala emihlanu ehlukileko.

Umtshurhwana yingutjana encani embathwa bomma kanengi abomma abathetheko.

Isihlohlo singenye yezinto ezivunulwako esiNdebeleni.

Umncwazi yingwani namkha yinto ethwalwa ehloko.

Umkhalo buhlalo obuthwalwa ehloko obenziwe ngomncamo.

Unomahlonjana yivunulo yesiNdebele embathwa emahlombeni.

Unomatlawana umncamo othwala bomma.

Ivunulo yesiNdebele iqakathekile ngoba ikwazi ukukhombisa bonyana umuntu ukisiphi sigaba sepilo.

Isiko kimi liqakatheke khulu ngombana litjho ukuzazi nokwazi imvelaphi yakho lifundisa ukuhlonipha kanye nokuziphatha.

Ivunulo yesiko inesigaba nesigaba akusimumuntu woke ombatha ivunulo efanako. Itlawana linevunulo yalo esiNdebeleni, i-fourteen linevunulo yalo, ithari livunulo yalo. Yeke lokho kwenza abantu bakwazi ukuhlukanisa bonyana umuntu ukisiphi isigaba begodu kuyakhombisa bonyana umuntu umuntu onjani.

Amatjhatjhatjha, umphohlo, iqatjha. Lokhu ngokhunye kokudla okuqakathekileko esiNdebeleni okuthandwa khulu ukufumana kanengi emnyanyeni wesiNdebele.

Ekhaya ngikhuluma ilimi lesiNdebele. Ngikhuluma ilimi lesiNdebele ngombana kulilimi lekhaya ngikhule ngalo. Ababelethi bami bobabili bamaNdebele.

Liqiniso leli isiko nesiko namkha ilimi nelimi linomvumo othile okungowalo begodu umvumo lo ukhuluma okunengi ngalo isiko lelo namkha ilimi lelo nokuthi libuyaphi.

Zekolo nazo ziyafundisa ngemvelaphi yomuntu ukuthi umuntu ubuyaphi begodu imvelaphi yekhabo namkha imvelaphi yakhe ingiyiphi.

Ngithanda umnyanya wequde. Ngithanda umnyanya wequde ngombana ngimntazana womNdebele ngili-fourteen. Umnyanya wequde umnyanya wabantazana lapho kukhuliswa khona umntazana begodu ngiyazibandakanya emnyanyeni loyo.

Isiko lesiNdebele lihlonitjhwa khulu ngevunulo yakhona. Ngendlela okukhulunywa ngayo begodu nangendlela yokuziphatha.

Igama liyamlandela umuntu nabakuthiye ukuthi nguJabulile uzokuhlala ujabulile. Nabakuthiye ukuthi nguThandeka uzokuthandeka. NawunguTjhudu uzokubanetjhudu. Ingakho ngithi igama liyamlandela umuntu.

EsiNdebeleni ilimi liqakatheke khulu. Ukhuluma isiNdebele kuqakathekile ngombana isiNdebele asifani namanye amalimi begodu sihloniphekile. Amasiko ngitjho iminyanya yakhona, ivunulo yesiNdebele begodu kuqakathekile ukobana izinto lezi ezintathu lezi zenziwe ngendlela efaneleko.

Inaka yisembatho sesintu esimbatha babantu bembaji.

Iphotho sisembatho sesintu esimbathwa bomma abathethweko.

Iphephethu yinto embathwa bentazana bamaNdebele.

Ibhetjha yimbatho yabantu bembaji esabhrugwana elincani eyenziwe ngesikhumba.

Isithimba yivunulo evunulwa babantu abobomma kanye nabentazana esiNdebeleni. Senziwe ngesikhumba isithimba sivunulwa ngemva.

Itjorholo yivunulo yabomma.

Iporiyana yivunulo yabobaba eyenziwe ngesikhumba esivunulwa entanyeni namkha esifubeni.

Amapatlagwana ziinyathelo.

Umtjhotjho yinto ethwalwa babantu bembaji ehloko.

Ibhengela imbathwa esandleni namkha ibuhlalo obufakwa emkhonweni.

Amanambasikhambe manyathelo.

Amacici buhlalo obufakwa eendlebeni babantu bengubo.

Ibherede yingwani ethwalwa ehloko kanengi ithwalwa babantu bengubo.

Idzila buhlalo obufakwa entanyeni obumbathwa bomma abathethweko.

Amatshega yivunulo embathwa bentazana namkha matlawana.

Iyerhena liyivunulo embathwa bentazana abama-fourteen.

Ingejana liyivunulo yabobaba.

Ingwani yinto ethwalwa ehloko.

Ikghororo yivunulo yabomma kanye nabentazana iphelele.

Umlingakobe yivunulo yesiNdebele ethwalwa bomma ehloko lokha ngengoma.

Inyoka yivunulo yesiNdebele epheze yafana nomlingakobe ethwalwa bobaba kodwana yona ibuye ihlangane esilevini.

Imbathwa babantu bembaji lokha nakunomnyanya wesintu.

Incagu yivunulo yesintu embathwa babantu bembaji.

Isititirimba yivunulo evunulwa besegwabo.

Awa, abakavumeleki isithimba simbatha babantu babomma kwaphela.

Isiqobotjhelo siyinto ekanapela ingubo yabomma.

Itjholo yingubo embathwa bomma emahlombe.

Icuba yinto ethwalwa babantu bembaji ehloko yenziwe ngomncamo.

Irasu liyivunulo yabentazana namkha ama-fourteen efakwa entanyeni yenziwe ngomncamo.

Irhabi liyinto evunulwa bama-fourteen.

isikotjhi yivunulo etjekelwa edinini bentazana

Umdzegana yivunulo yesiNdebele evunulwa edinini yenziwe ngomncamo begodu isirholwani.

Umnayilani yivunulo yabobaba besiNdebele.

Umgari yinto evunulwa bomma.

Umadalanyana yivunulo yabomma besiNdebele.

Umbhalo yingubo yesiNdebele enemibalabala.

Unokhethwako yingubo yesiNdebele enemibalabala.

Umtshurhwana yingubo embathwa bomma abathethweko.

Isihlohlo yivunulo embathwa bomma besiNdebele.

Umncwazi uyinto ethwalwa ehloko njengengwani.

Umkhala ubuhlalo obuthwalwa ehloko obenziwe ngomncamo.

Unomahlonjana yivunulo yesiNdebele embathwa emahlombe.

Unomatlawana ubuhlalo obufana nomkhala obuthwalwa ehloko.

Ivunulo yesintu iqakatheke khulu ngombana ikwazi ukukhombisa kobana umuntu uwela kiliphi isiko begodu ibuye itjengisa bona ukuthi umuntu uwela kisiphi isigaba sepilo.

Isidonodono siyinto eyenza umvumo lokha nawuyivuthelako.

Inghwani yinto yokwenza umvumo.

Ingungu yinto ebethwako bese yenza umdumo.

Irhalani mvumo wesintu.

Belivuma lokha nakusikhathi sengoma.